Motswalle wa ka ho na le di-form tse teng sekolong tse tlatswang ka batswadi hore ba ya dumela hore bana ba bona ba kenele di-sports. Mme kopa hore ngwana wa hao a kope form eo sekolong a tlo tlatsa, a bile e tla tjho hore na o kenela sports se feng. Ha o qeta ho sign-a o tla e kgutlisetsa sekolong ka tsela eo ba kgethwa ke tsela eo ba kgethwang ka teng, ba tla kenela di-sports.

Motswalle gym-eng ho na le di ntho tse ngata tseo motho a ka etsang ka tsona a ka gym-ang ka tsona. Ke tje ke sebedisang tjhelete ya hore ke kenele le nna ke tsebe ho gym-a. Hape ho na le batho ba thusang hore o tsebe ho gym-a. Ba ho thweng ke di-trainer, personal trainer. Ba kgona ho thusa bao eletse hore na ke dintho di feng tse kgonang ho etsa ho thusa ho gym-a bakeng sa mmele wa hao.

Ke tlilo bua le titjhere e tsamaisang sehlopha sa bolo. Mme ke mo jwetse ha ke ikemiseditse hore le nna ke be se seng sa batho, ke be sehlopheng se seng sa batho bao ba tlo ya mose ho bapala bolo. Mme haeba hona le di-form-o tse tlatswang, ke tla nka le nna form ke ise hae motswadi wa ka a tle a sign-ele yona e kgutlisetswe sekolong.

Mohlomong ha batswadi ba ka fa bana sebaka sa hore ha ba qeta mesebetsi ya ka malapeng, ba tsamaye ba lo ikwetlisa hoba ho thusa haholo hore bana ba ba be le nako ya ho ikwetlisa. Ho thusa kelello tsa bona hore di kgone ho nahana hantle. Ke nahana hore ka tsela eo dibaka tse tse tse sebedisetswang ho ikwetlisa di ka sebetsa.

Ke hopola hore ho ile hwa e etsuwa di stadium tse ntjha, moo ho tlo ba pallwang teng. Ho a ba le di-mall centre ha ba le di hotel tse ding tse ntjha.

Papadi ena ke e rata ho ba e etsa hore ho be le bo nngwe ba dipapadi. E etsa hore hape batho ba teng ba be di matla, e etsa batho ba dutseng ba ntlafetse mmeleng. Hape e ratwa ke batho ba bangata. Jwale ke ka hoo ke e ratang, moya wa team o motle mahareng a dibapadi.

Ke se ke tlameha hore ke shebe dintho tseo ke di etsang letsatsi le letsatsi. Ha ke sa etsa eng kapa eng e ke ratang hore ke etse hoba batho ba ba nsheba hore na ke etsa eng, mme e tla tlisa mohopolo o mobe ka setjhaba.

Mohlomong ha ho ka ntshuwa letsholo la batjha ba kopane diholong. Ba bontshe ditalente tsa bona ka ho fapana hore ho tsebe hoba le dintho tse kareng arts and culture. Moo batjha ba tlo act-a teng, ba bontshe hore na di-talent-e tsa bona ke di feng. Ba bapalang bolo ba bapale bolo ka hlokana hwa teng ekaba bolo ya maoto kapa ya matsoho jwalo jwalo. Hoo ho kgothatsa batjha haholo hore ba kgone ho nka karolo metseng.

Nka rata haholo ho bapala bolo ya matsoho eo e bitswang ka hore ke netball ya basadi. Ke rata haholo hore ke e bapale ha nka fuwa monyetla wa hore ke kenele bolo ena, nka thaba haholo.

Batjha ba dutsing fela basa etse letho ba qetelle bana le mehopolo ya hore ba kene di thethefatsing. E le tsela engwe ya hore ya ho e iphedisa, empa ha ba kenela dintho tse kareng di papadi kapa hona ho ikwetlisa. Ka nako tse ding hona le batho ba ratang hore ba sponsor-e batho ba jwalo. Ba banke ba ba ba ba fake dipapading tse ding tse itseng ka tsela eo o thole hore ba fumana tjhelete e itseng, ka tsela yeno baya thuse ha hona le hore maphelo a bona a felle dithethefatsing.